Mhlobo wam, ndiyavuya ubana uye wafumana eli thuba lokubana ufake isicelo se-credit card. Kodwa njengoko unethemba lokubana ingaphumeleli i-aphruviwe isicelo sakho, cela kwangaxeshanye ulumke i-credit card yimali oyibolekayo enenzala. Ngoko ukuba awulumkanga injongo ye-credit card usenokuba usenayiphosa then loo nto isenokufaka ematyaleni amakhulu. Ube ne-credit card ityala elikhulu le mali, ngoko ndicela uchule ukunyathela ungangxami kodwa uthathe into ezolingana iimeko zakho.

Ezinye iindawo ziye zifune i-credit card ukuze ukwazi ukwenza izinto ezithile. Ngokomzekelo, ukuba ndifuna ukuqesha imoto i-car rental kuzofuneka uninzi lweekhampani zidinga i-credit card ukuze zikwazi ukuaphruva isicelo sam sokurenta, ukuhayarisha imoto. Iyanceda xa ufuna imali ukwimeko yongxamiseko ukwi-emergency funds, iyanceda apho kodwa phinde kwangaxeshanye kufuneka ulumke xa uyisebenzisa.

Ekuqaleni, isenokuba buhlungu ngokuqinisekileyo ngobana bendinomdla wokufumana ikhadi letyala. Kodwa kwangaxeshanye oku kufanele kundenze ndizimisele ngakumbi ekubeni ndizame ukuqweba imali ukubana izinto ndizithenge kheshi. So izoba buhlungu kodwa ke kufuneke ndizame ndingaxhomekeki kwityala kodwa ndibe nayo imali ndizithengele le nto ndiyifunayo. Kwakhona ndisenokuzama ukucutha indlela imeko yokuphila yam ukuze ndikwazi ukuba okanye zisenokuthatha ityala lempahla kwindawo yeempahla ukuze ndikwazi ukunyusa i-credit score yam.

Izinto ekufuneka ndiziphathe yi-ID yam indawo esisiqinisekiso movie kwindawo endihlala kuyo i-proof of address. Ndicinga ngezo zinto zimbini i-ID ne-proof of address ukuze ndikwazi uvula iakhawunti entsha.

Namhlanje ikhadi ledebhithi lisebenza phantse kwinto yonke. Xa ndifuna ukwenza uthenga online ndisebenzise ikhadi ledebhithi ndiyakwazi usebenzisa lona. Xa ndifuna ukuthenga ukutya okanye nantoni na kwiindawo eyamkelayo ukuthenga ngekhadi ndiyakwazi ukusebenzisa ikhadi lam ledebhithi. Ngelona elisebenzayo xa kuthelekiswa namanye amakhadi afana ne-credit card. Yaye yinto emnandi usebenzisa le mali unayo kwiakhawunti yakho yebhanka. Iluncedo kakhulu ikhadi ledebhithi.

Ewe, ndicinga yinto elungileyo ngobana loo nto izonceda umbandela webhanka ukuba ne-bank account ngumbandela onobuzaza othanda uba nokuntsokotha yaye ofuna uphinde ubandakanye iimfihlo funeke zigcinwe kakuhle. Kwangaxeshanye xa umntu ezofuna uboleka imali funeke ibhanka ndicinga izizathu ezihle zokuba ifune ubungqina bedilesi kwazeke loo mntu uhlala apha kuyo yonke into enokwenzeka. Naxa kufuneka kutreyiswe izinto zemali ezingahambi kakuhle xa iakhawunti kwaziwa uhlala phi loo mntu kuzonceda ukuze akwazi ukuncedakala okanye ukwazi utreyiswa loo nto leyo.

Ndingakhathazeka kakhulu ukuba kungenzeka oko ngoba kuzawuba inzisa ixhala ngakumbi ukuba ibhanka ivalile then oku kwenzeka ngaphaya kwamaxesha okuvula kwebhanka ukuze ndifumane uncedo. Ndingaba buhlungu kakhulu kodwa into endinoyenza ndingazama amatiletile ndifowunele i-emergency line ixesha elininzi iqhele uba khona apha kwi-ATM ndichaze into eyenzekileyo okanye ndivale ndibloke ikhadi lam apha kwiephu ukuze lingasebenzi ukuba mhlawumbi yindlela zemigulukudu ezi bangabi nathuba lokubana bakwazi ukwenza nantoni na.